Abantu bayathanda ukubona omnye umntu ehleli okanye ephantsi engekho kwizinga labo nokuba kulula ukudelela umntu ungamboni.

Ndicinga into kubana kukuba abantu abaninzi bayakwazi ukumamela unomathotholo kwiindawo ezininzi ibe isasazelwa endaweni enye. Ithi loo nto xa umyalezo ufakwe kunomathotholo ilizwe lonke liyakwazi ukuva loo myalezo ngexesha linye.

Ngamanye amaxesha kuyandisebenzela xa ngaba ndibeke laa nto yokuncedisa ukutshaja ifowuni kunye neintanethi yedatha xa ngaba isebenza inethiwekhi.

Luchungechunge olubizwa ngokuba yiMaid edlala kuNetflix. Ndiyithanda ngokuba isibonisa ngendlela abanye abantu abaphila ngayo isincedise kuhlobo lokubana singabajongelani phantsi abanye abantu singazazi ii-challanges okanye iingxaki abadibana nazo.

Akunobakho ziphumo emsebenzini ngoba wonke umntu uthe gqolo efowunini akekho umntu unexesha lokwenza umsebenzi wakhe, ze ithi loo nto litshone ilanga umntu engakhange awugqibe umsebenzi wakhe.

Ayikho into esinokuyenza kuba zonke izinto zineengxaki zazo. Ewe ke, zibuhlungu, ezi zinto ziyasincedisa ooInstagram kunye noFacebook. Bayasincedisa sikwazi ukufunda kuzo sibone ezinye iindlela abantu abaphila ngazo. Ibe buhlungu ke kodwa xa ngaba sekukho izinto ezinjengokubana abantu bahlukunyezwe kwakula makhasi onxibelelwano.

Ndingaziva ndinoxinzelelo kakhulu nokuzisola into kubana bekutheni ze umsebenzi wam ndingawenzi ngelaa xesha bekufanuba ndiyawenza ngalo ndize ndithathe isigqibo sokubana andiphindi ndiyenze. Nokuqinisekisa into yokubana idatha yam ikhona qho iphela emva kwexesha elingakanani ndizokwazi ukuzikhumbuzana, ndingaphinde ndivelelwe yile ngxaki enjengalena.

Ndizama ukucima iWi-Fi ndisebenzise idatha yam, yona idatha izama ukukhawuleza kuneWi-Fi.

Ibuhlungu kodwa kungcono into kubana ze ibeke usuku kunokuba ubone sele uyibona ingasekho.

Ndingazama indlela yokubana ndithenge idatha kuba iWi-Fi idla ngokungabi nazigqibo kwayona kwiindawo ezininzi.

Ndingamcebisa ngezixhobo azidingayo ukuze akwazi ukuqala loo nto. Ndiphinde ndimxhobise ngokubana aqiniseke into kubana akayivumeli yonke into ethethwayo kula makhasi onxibelelwano amkhathaza kuba kukho le nto kuthiwa yi-cyberbulling, ukuxhaphazwa kula .

Hayi, andicingi kanjalo. Ndicinga into kubana abafunekanga banikwe iifowuni besekule minyaka elula ngokuba ifowuni inayo indlela yento kubana ibaphazamise abantu. Umntwana ukhula engafuni kudlala, ukhula engengumntu othetha nabanye ngokuba uhlele ethe gqolo kule fowuni.

I-telemedicine iyancedisa ngohlobo lokuba akunyanzelekanga kwaye iyancedisa nasekugcineni ixesha, akunyanzelekanga ukuba sibe kwindawo enye ukuze sibe siyakwazi ukunceda abantu ngohlobo loba baphile njani. Omnye angathetha nogqirha wakhe ngonxibelelwana amxilonge bethetha ngohlobo lonxibelelwano.

Ndinoxinzelelo ndinexhala ngokuba kaloku umsebenzi wam andizukwazi ukwenzeka kakuhle. Kwakhona futhi yonke into ke ngoku imile andikwazi ukuwuhambisa umsebenzi wam. Okubalulekileyo kukubana ndiwenze ndiwugqibe ndiwuhambise, ngoku ukucotha koqhagamshelwano weWi-Fi .